Ke akanya gore AI mo dingwageng tse di lesome kana tse tlhano tse di tlang e tlabo e kgona go dira dilo di le dintsinyana, e ka kgona go kopisa mafoko kana lentswe la batho, e ka kgona go tlhakatlhakanyetsa batho ba bantsi matshelo ka gore e ka kgona go dira le dipina tsa batho ba ba tsamaileng. Mme batho bao ba sa kgone go kry-a ledi nyana la gore ba ka iphemela ka ba tlabe ba seo go ka lwela ditshwanelo tsa bone le go tlhakatlhakanyetsa motho botshelo ka go kopisa mafoko mme ya go dira gore batho ba lwe ba nagana gore mang le mang o rile jaana ebile o dirile jaana.

Ke nagana e e ntshiametseng ke Wi-Fi, tshedimosetso kana yone data e mpatla ledi la 'tsatsi le letsatsi le ke senang lone. Wi-Fi yone ke kgona go e dirisa le kwa mmerekong wa me.

Re ka kgona go dirisa thekenoloji jaaka bo di-drone-u bo di-JIS systems-e go lebelela boswa pele kana go leba gore maemo a tlhago a eme jang go ka efoga dilo di le dintsi jaaka gore.

Bareki ba tshwanetse ba nne le pin-e e e le goreng e itsewe ke bone fela le e e le goreng ga ba tsenye tshedimosetso kana yone information-e yotlhe ya bone mo mafaratlhatlheng go efoga dilo tse di tshwanang le tsa go direlwa bomenemene ke batho ba bangwe ba dirisa thekenoloji.

Go dirisa Wi-Fi mo lefelong le ke dulang mo go lone go matsapa nyana ka signal strength ya yone e e kwa tlase mme e dira gore kgolagano ya me e ye kwa tlase le dithelebišene ke sa kgona go di lebelela sentle. Mme melaetsa nka kgona go e romela ka signal-e le letlele fela go dirang bo melaetsa. Tse dingwe tse tsa bo dibidio le tsa mmino go thata nyana gore motho a kgone go di fitlhelela ka signal strength ya ka e le kwa tlase mo ke dulang teng.

ya 'tsatsi le letsatsi go ya ka gore o bua le mang, ka gore fa o bua le batho ba semmuso gongwe o ka tlhoka go dirisa mogala kana ke raya yone phone call. Mme fa o bua le ditsala tsa gago kana batho ba o ba ratang kana losika la gago o ka dirisa melaetsa kana yone messaging Apps.

Ke nagana gore dikgang tse di fitlhelwang mo di-digital-eng jaaka bo News twenty-four le bo Times Live ga di a ikanyega ka gore nako nngwe ba kwala dilo tse dingwe gore ba kgone ba fitlhelele batho ba ba rileng ba kgone go dira ledi nyana.

Ke nagana gore Artificial Intelligence ke tsela ya go tseela batho ditiro ka gore dilo tse dingwe tse nkabo di dirwa ke batho ba le lesome di kgona go dirwa ke motšhini o le esi o o nang le Artificial Intelligence. Mme mosola wa Artificial Intelligence o thusa batho go direla go dira ditiro bonolo.

Di-smart-e phone-u di re thusa thata ka dilo tse dintsi, mme go na le bothata jo e leng goreng bo teng jwa batho ba ba itseng go programm-a ba ba kgonang go tsenya se re se bitsang spyware. Spyware se tshwana le kgang e ya gore o tsenya motho twatsi mme twatsi eo e kgona gore e feleletse e e mo lwatsa. Mo kgang e e tlebe le smartphone-u sa gago kana yone khomphuthara ya gago, spyware se kgona gore se tsenyediwe gore batho ba ba se tsentseng ba shebelele gore wena o dira ditiro tse di ntseng jang mme go itshireletseng mo go tsone ke go efoga go tsenya di-application-e tse di sa tlhokagaleng mo founung ya gago.

Ke akanya gore data ya mo founung e theko e e kwa godimo mo lefatsheng la rona ka gore lekgolo la diranta ga le kgone go re rekela lekgolo la di-gigabytes.

Virtual assistant-e ka thusa batho ka dilo tse dintsi mme ga e na se motho a nang le sone. Fa o bua le motho go na le maikutlo a gore thuso ke tlile go e bona, motho yo ebile o a ntlhaloganya. Bothata jwa virtual assistant-e ke gore e tsaya dilo jaaka dintsi ga e na maikutlo.

Ka molaetsa, molaetsa ga o na maikutlo mme fa o dirisa mogala go na le maikutlo a a rileng a a teng moo. Mme fa o dirisa video call, go na le maikutlo, o kgona go bona le motho mo sefatlhego gore a reng, a se a se buang se tsamaisana le se a se ikutlwang.